Apha eMzantsi Afrika kulo four percent womhlaba ongabhaliswanga ndicinga ukubana mna if urhulumente angathatha inxalenye yalo mhlaba ayinike abantu ngeenjongo zokubakhela izindlu, aze omnye u-two percent awuthathe awusebenzisele kwezolimo kuze wonke umntu akwazi ubana axhamle okanye akwazi uba atyise iintsapho zabo. Ndicinga uba singaqala apho phambi uba sihambe siyothatha okanye sibuyisele imihlaba ibikhe yathathwa ngaphambili.

Ukutya ezimarikeni kuyabiza kwaye abantu abaqeshwanga kakhulu okanye isininzi sabantu apha ekuhlaleni abaqeshwanga, ngoko ke kuye kube nzima ngelinye ixesha uba abanye babekwazi uba mabahambe bayothenga ukutya baphele becela koomheza. Ngoku ke uba banganikwa esi sakhono sokufundiswa ukukhangela bangakwazi ukuthi bazilimele okanye baziyele ehlathini bafike bazifumane iintlobo ngeentlobo zezityalo nokutya okanye neenyamakazi bakwazi ukuthi bondle iintsapho zabo.

Ubukhulu becala ezilalini esona sityalo sasendle esaziwayo sisityalo esinyangayo, ngoko ke andinothi ubana uninzi lwabantu ezilalini bayazazi izityalo zasendle ezityiwayo. Ewe, lukhona ulwazi kodwa olo lwazi lugcinwe ligcuntswana, ngoko ke isininzi andinothi siyayazi okanye siyazazi izityalo ezityiwayo endle.

Eyona okanye esona sityalo ndinosilima endiqonda ubana singanalo ifuthe kwezoqoqosho lalapha kweli eso sityalo yintsangu. Intsangu iyafunwa kakhulu kwicandelo lezempilo. Ukulima intsangu inganceda ubana ndibe ngumfama osusa amafutha entsangu, mafutha lawo asetyenziswa for ukuklina isikhumba netritimenti yezikhumba ngezikhumba kwicandelo lezempilo, nekhensa ke kwaye intsangu nayo inalo ifuthe ekulweni ikhensa. Ngoko ke ndingaqinisekisa ubana umhlaba endawuthi ndiwufumane isityalo endawuthi ndisilime yintsangu ngoba iyawuthi ibe nefuthe elikhulu kwi-economy yalapha eSouth Africa okanye kuqoqosho lwalapha eMzantsi Afrika.

Imo yezulu yaseKapa yeyona nto ndiqonda uba yeyona mbangela ebangela ubana ii-grapes zibe sesona , sesona siqhamo sikhula kakhulu eKapa.

Ewe, uphondo endihlala kulo ndicinga ubana lingarayithi kakhulu for ulima umbona, ngoba likude kufuphi nonxweme kwaye ne-weather okanye imozulu yakhona irayithi for ukulima umbona, nomhlaba mhle kweli cala.

Hayi, ukuxelela inyaniso leyo into yinto ebendingayicingi kakhulu. Kodwa ngokokubona kwam ndithi ndawujonga, abanye abantu emikhulu abangayisebenzisiyo kube kukho abantu abalambileyo phandle apha abafuna ukuyisebenzisa laa mihlaba, le mihlaba, kodwa ke ubabone aba bayiphetheyo imihlaba bengafuni uncedisana noluntu. Loo nto ke ngoku indibangela ndingaziva kamnandi ke ngoku xa ndiyibona ngolo hlobo. Kodwa ke, yinto ebendingahlali ndikhe ndiyicinge de kufike eli lixa lalo mbuzo.

Eyona nto ndiqondayo ingumcelimngeni bubusela. Mnintsi umntu oba imfuyo phandle apha, imfuyo izala namhlanje kuse ishota. Ndiyaqonda mna uba yeyona nto endiqondayo uba ingathi ngoyena mcelimngeni apha ekufuyeni iigusha.

Itolofiya yeyona sityalo engakwazi ukumelana nembalela, ngoba kuye kuthi xa kunetha ikwazi ubana mayiwafunxe amanzi iwagcine phakathi kuyo.

Ndingaqale ndifumane ulwazi kwicandelo le-financial investment and trading, sakugqiba ndisebenzise imali lena ndiyamkelayo ngexesha lam losebenza ndiyithathe ndiyivalele kwicandelo lakwa-investment. Enye ubugcuntswana bayo ndibusebenzise as i-trader, kwenzele xa ndithe andaqeshwa ndikwazi ubana ndizenzele imali ngethuba lam lokuhlala phantsi.

Batshana bam, ze niqhele udlalela kude nehoko yeenkuku ngoba zinintsi izinto ezinonzakalisa. Okokuqala, iinkukhu zinamangolwane anothi akhwele phezu kwenu ningene nawo endlini aniphilise kakubi. Okwesibini, iinkukhu ziyazingelwa ziinyoka, ningaze nithi nifike ngenye imini nifike kukho inyoka phaa kude kufuphi nehoko efuna ukutya iimpuku ezi, I mean iinkukhu ezi. Nincede ke niqaphele naxa nidlala nazo apha ekujikeleni kweyadi, ngoba ziyabaleka iinkukhu zehla zisenyuka. Xa nizityisa ningazothusi, nimane niziphosela ukutya zitye.

Ewe, zikhona kwaye ziyafikeleleka kumntu wonke, okanye mandithi kwabakwaziyo ukuziafoda okanye babe nayo imali yokuthi bayozithenga. Kodwa ke nasendle zikhona ezithile uba unalo ulwazi lamachiza ezilwanyane akhula endle.

Ewe, ndicinga uba ikhona inkxaso eyaneleyo ngoba uDepartment of Agriculture uye abe nazo iiprojekthi ezikhuthaza ulutsha ubana ziqale ukufama okanye ziqale ezolimo.

Iluchaphazele kakhulu uluntu lwasezilalini loo nto ngoba iye yachaphazela noqoqosho. Laa mihlaba yahluthwayo yimihlaba emihle echumileyo, ibinosetyenziswa ngabantu basezilalini ubana bakhulise izityalo, bafuye imfuyo, bakwazi nabo ukuthi bathengise kuze kubekho intlutha okanye kubaleke ikati eziko kumakhaya ngamakhaya asezilalini.

Ulwazi lubalulekile, ukulima isipinatshi kulula. Ubana ungabethelela iintsimbi apha egadini zibe mbini zibe ntathu uzifake icingo lekopa, ulime, ulime kude kufuphi nezi ntsimbi, izityalo zakho okanye isipinatshi sakho ziyazikhulela ngokukhawulezileyo. Asidingi noba unkcenkceshele, asidingi noba upete okanye uhlakulele. Yeyona nto ibangela ubana kube lula ke ukulima.

Ingaluncedo kakhulu loo mbono leyo, ngoba unintsi lolutsha luhleli akho nto luyenzayo kwaye ubana kungangena izifundo ezifana nezi okanye iinkqubo ezifana nezi lungancedakala kakhulu ulutsha engingqini.

Ulwazi lokufama lungaphuhla kakhulu, ngoba aba bafundi ekuhambeni kwexesha bazawuhamba babe namava angaphaya koqonda bade bakwazi nofundisa kwa aba bantu bebafundisa, babaphe iinkcukacha kwezinye izinto. Loo nto ke ngoku yandise icandelo loba bakwazi uba nenethiwekhi okanye benze laa nto kuthiwa yi-networking ngokolwimi lasemzini.

Xa nisalusa batshana nijonge, niqaphele ningasondeli ezinkomeni ngoba ziyakwazi ubana zisuke zilwe ukuba zifuna ukhwela okanye zilwe ngaphandle kwesizathu. Nani ke ningahambi nifune uyokuzisenga zingakhange zibotshwe, ngoba nizazibhaqa nikhatyiwe nonzakale yinkomo.

Loo nto leyo inganegalelo elikhulu kwinto ekuthiwa yi-climate change, ngoba sithi silime amahlathi amanintsi okanye imithi eminintsi ezawuncedisa nokuphucula umgangatho womoya esimphefumlayo.

Eyona nto ilula ngokulima iitapile kukuba azisokolisi xa kufuneke utyalile, usuka ugrumbe uzifake uzigqumelele kwaye azifuni khathalelo lungako, kukunkcenkceshela nje kuphela.

Ukubona imfuyo xa ingaphilanga kwangethuba loo nto leyo ingadala uba okanye inganceda ubana ukwazi ubana mawusindise ubomi bayo ngokukhawuleza, uyikhangelele uncedo ingade isweleke okanye iphulukane nomphefumlo.

Inganegalelo elihle kakhulu loo nto leyo, ngoba zinintsi iivenkile ezinkulu ezifuna ukuncedisa ngokuthenga i-local produce okanye izinto ezithi zenziwe ngabantu abakude kufuphi naloo ndawo eso sitolo sikuyo okanye loo venkile ikuyo. Kwaye ulutsha lungatsho lufumane ithuba lokuba liqesheke, loo nto leyo iyawuthi idale uqoqosho lwengingqi lukhule.